Ke dumela hore ha hona moo molao wa naha kapa ona moruo wa naha o tlamehileng ho ama tsela eo e leng hore dintho tsa lepato ditshwara ka teng. Molao e dula e le molao wa lepato, mme haebe mehleng ya pele ba leloko bane ntse ba sebedisa kgomo e le ho feletsa ho feletsa mofu, le tsatsing la kajeno e tlamehile e dule e le ntho e jwalo. Hobane ha re le ba leloko tlamehile re ikopanye kaofela , hore mofu wa rona a tla tsamaye a phuthulehile. Mme le ha moruo wa naha o Kawa, ho bohlokwa hore se sona e dule e ntho eo e leng hore e ntse e latelwa le ka tsatsi la kajeno.

Ke dumela molemo wa lebollo e le mengata. Melemo ya lebollo ke ho ruta ka hlompho. Hore na motho e mong le mong o phelang le yena o, tlameha ho tshwarwa ka tsela e jwang. Lebollo le o ruta ho ba mme, kapa hona hoba motho wa Ntate. Ke eng se tlameileng o se etse. Mme lebollo so o ruta hore o mong le mong a tsebe moo a tswang teng. Hore le wena o tla be e mong, a etsang hantle setjhabeng.

Hoba le dithapelo ha ngwana a rewa hobane ngwana o tsebiswa badimong ba hae. Ngwana o tlameha a tsebe mo eleng hore o tswa teng. Ngwana o etsetswa moetlo wa ho rewa lebitso. Hore le yena a tla e le e mong wa leloko a tseba hore o na le leloko le leng hore le mo tsheiditse ka nako tsohle. Di tshireletsa hore ngwana a se iphumane a kula ha nako e ntse eya.

Ho ya ka maikutlo aka ke dumela hore malapeng a mang ke ntho e leng hore e ntse e tswela pele e etsuwa. Empa matsatsing ana ke dumela ha ba sa etsa ho ya ka hore na , molekane wa hao e ne le motho e leng hore o tshwere jwang. Na hwa dumeletseha hore ebe motho ha ne a ntshwere hampe ebe le wena o tla mo ilela na. Ebile ba bang e ka ba beng ba leloko bao e leng hore ha ba dumele hore o ka etsa jwang, ele hobane ha se e nngwe ya moetlo e leng hore ba etsa.

Ho pheha ha dijo rele setjhaba kapa re le bomme kaofela ho bontsha kopano. Ho bontsha hore wena o utlwana le batho bao e leng hore o phela ho bona ebile o kgona ho ithuta ho bona. Bomme ba kajeno ba thusana, ha se hangata mo o tla bona hore ho bile le mokete e be ba ha ona e mong wa setjhaba kapo e mong e leng hore o phela le yena ha ayo ka hore atle a tlo o thusa. Matsatsing a kajeno re phela le batho hore le wena ka le leng la matsatsi batho ba tlo ba kgone ho tshehetsa meketeng ya hao, kapa hona ha hona le se leng hore se hlahile lapeng.

Tse ding tse ke di tsebang ke hore banna ba tla etsa tse ding tsa meetlo ya bona jwaloka ho sebedisa melao e le ho bona, le hona ha ho bontsha lethabo. Ba bang, ba tla etsa bo ditolobonya, kapa hona ho bina dipina tsa setso sa bona.

Ke dumele ho etsa dijo tsa setso, le ho senya ke ho bontsha hore o ntso hopola setso sa hao, ebile wa hopola hore hona le batho ba bangata bao e leng hore ha ba thabele dijo tse itseng. Empa ba thabela dijo tsa setso ho feta tse ding e le hona hobane di tshwana le tswa malapeng kapa hona ho, tshwara dimpa tsa bona.

Ho bohlokwa ho tseba dijo tsa setso tsa lona, hobane di ya ho ruta hore na o hlaha kae ebile o ya kae. Mme le wena hore o tlo kgone ho ruta batho bao eleng hore ba, tla tla ka mora hao. Mme dijo tse le ka, di phehang, le ka ritela bojwala ba setso. La pheha dipoone, la pheha dijo tsena ho thweng ke di phaphatha ke dijo tse ratwang haholoholo ke basotho.